Ndingathetha naye ndithi ndifuna ukuncokola nawe ngobuhle bokulobola. Ilobola ayisosinyanzelo kodwa lisiko lethu elibalulekileyo. Kukubonisa imbeko kwiintsapho kunye nothando lwakho olunesidima entombini. Ilobola yenza iintsapho zidibane, zidibane ngendlela enoxolo kwaye ekhuthaza uxanduva kunye nokuzimisela. Ibonisa ukuba uyindoda ehloniphekileyo, awuthethi njee ngemali kodwa imvelaphi, ubuhlobo nentlonipho. Ndiyakukhuthaza ukuba ucinge ngelobola njengendlela yokwakha ubudlelwane obuqinileyo phakathi kweentsapho. Lixabiso elingaphezulu kwemali, lixabiso nobuntu.

KwisiNtu isicelo somtshato senziwa lusapho lomfana ngokuthumela abakhongi kwisapho lakulontombi. Kuye kuxoxwe ngobulunga bokulobola kunye nemiqaliselo yomtshato. Akuyiyo inkqubo yomfana yedwa, kodwa kudibana iintsapho zombini ngobubele nangentlonipho.

Ndakhe ndamkela isimemo somgidi kwindawo ethile. Waqhuba umnyhadala kakuhle nemo yezulu ivuma. Kwathi ngeliphi kwavuka umlo wabafana belali. Kwazanywa ukunqandwa ootata abadala babekhona bezama ukuphelisa lo mlo kodwa behluleka. Kwenzakala amakhwenkwe amanintsi baze bathunyelwa esibhedlela. Yandothusa kakhulu le nkqubo.

Ndiyakukhetha ukwenza umtshato kuba umtshato yindlela ebalulekileyo yokudibanisa iintsapho, ukongeza intlonipho kumtshato nakwisithethe. Umtshato unika inkxaso nokuqinisekisa ubudlelwane. Kodwa ke ndiyakuqonda ukuba ezinye iimeko zenza abantu bakhethe ukungawenzi umtshato omkhulu ngenxa yeendleko, ixesha okanye izizathu zomntu siqu. Kodwa kum ukwenza umtshato yindlela yokuqinisa uthando nokwakha intsapho.

Ilobola asiyonto yokuthenga umfazi kodwa kukwakha ubuhlobo phakathi kweentsapho. Ngokomnye umbono ilobola yindlela yokuqinisekisa intlonipho, ukuqina bobudlelwane kunye nokuhlonela isiko namasiko ethu. Ayikokuthenga umfazi kodwa ibonisa ukuba kukho uxolo, intsebenziswano kunye nokuvumelana phakathi kweentsapho zakulomfana neentsapho zakulontombi. Ke ngoko ilobola ngumguyo wokudibanisa abantu kunye nokwakha isiseko esomeleleyo somtshato nentlalo.

Ewe, maxa wambi iinkqubo zikamabonakude zibonisa ubomi baselokishini ngendlela ethe tye kwaye ichanile. Ikwaxela iingxaki ezifana nobungqina, ubuxoki kunye nemeko yezempilo nezemfundo. Kodwa ngamanye amaxesha iinkqubo zingadibanisa nje izinto ezimbi kuphela zishiye ngaphandle amabali amahle abantu abanobubele kunye nemizamo yokuphucula ubomi. Ngoko ke iinkqubo zihlala zichanile kwezinye iimeko, kodwa azibonisi yonke imeko yempilo yaselokishini.

Xa umntu efuna inxiwa kwilali ethile uqala ngokuyobika kwasibonda. Emva koko kusenokwenzeka ukuba kuhanjiswe izipho okanye izibongo njengendlela ebonisa intlonipho. Iintsapho zibandakanyeka kwizithethe zohlala zixoxa ngemigaqo yokuba inxiwa lifunwa njani, kuquka imisebenzi kunye nexesha. Le nkqubo yindlela yokwakha ubuhlobo phakathi kweentsapho zomfuninxiwa kunye neentsapho zelali ukuqinisekisa ukuba zonke iintlanga ziyavuma kwaye inkqubo ihamba ngokwesiko.